Ke ne ke tshwere ke sefuba, mme ka dirisa motekwane, ka o bidisa, ka o bidisa ka tsaya metsi a teng ebile ka a nwa, ka setso re dirisa o ne motekwane.

Go le gantsi banna ba nagana gore, fa o le monna, ga o lele, o lelela ka fa gare, le gore fa o le monna ga o batle thuso o tla go ithusa, ke tsone dilo tse di dirang gore ba seke ba ya kwa bookelong ba lo batla thuso ka malwetse a bone a sa foleng.

Jaaka bookelo bo bongwe le bo bongwe kgotsa ditleliniki tse dingwe di na le ditekesi tsa di-transport, ba di bitsang ditekesi tsa bookelo, ditekisi tseo tshwanetse di tseye kaofela gore di kgone go bona gore ke mang, di-date-e tsa batho letlha la batho kaofela ko tliliniking gore ba kgone go bona gore ke mang o tlang letsatsi le, ke mang o sa tleng letsatsi le, gore ba ba latele ko mantlong a bone, ba ba tse ebile ba ba ise bookelong fa ba fetsa ba ba busetse ko mantlong a bona.

Bothata bo, bo ka rarabololwa ka gore mongwe le mongwe o leng gore o tsofetse a nne le motho yo o mo thusang ka fa ntlong yo mo gopotsang gore a tseye melemo ya gage ka tsela e itekanetseng gore kamoso le matsatsi fa a tsamaya, a seke a iphitlhelela a sa tsaya melemo ya gage ka tsela e e maleba.

Dilo tse botlhokwa tse tshwanetse di beiwe kwa pele ke bo lebese, maungo le dijo tse itekanetseng ka gonne, bana ba kgone go, kwa sekolong ba kgone go bonagala, go bona dilo tse ba di dirang ebile, ba kgone gore dikelello tsa bone di atlege gantle.

Lebaka ka gore re se ke ra be re bitse ambulanse re seke ra tsaya motswasetlhabelo ke gore, fa o tsaya motswasetlhabelo o mo isa kwa bookelong, o fitlhela o tshwanetse o fole line-e le batho ba e le gore ke gone ba fitlhang kwa bookelong. Fa o bitsa ambulance o fitlha jalo ba simolola ka wena ka gonne o tla ka ambulance, ke yone e etsang gore re bitse ambulance.

Ee, go ya ka nna ke a dumela gore, ditlhare tsa setso di ka thusa go ima bonolo, mme ka nako tse dingwe ga se dilo tsa setso go batlagala ditlhare tsa kwa bookelong gore motho a ime, go a fapana-fapana gore bothata bo ko kae, bo ka setso kgotsa bo ka bookelo.

O ne a kgona go lebana le bona ka gonne ka kankere ka gonne o na tsaya melemo ya gage sentle, ebile a ya kwa bookelong sentle, a na le batho ba ba thusang mme fa a na le bothata a botsa ebile a kopa thuso.

Fa molwetsi a hlolega ka kalafi ya segompieno ba go dingaka, fa dingaka di hloleha ba ya go dingaka tsa segompieno gore tirisano e bonagale gore bothata bo ka fo kae go ka setso, kgotsa go ka dingaka tsa segompieno.

Matshwao a motho o tlhokang thuso ya boitekanelo o ka wa bona ka motho ka go dira dilo tse le gore batho ba bangwe ga ba di dire ebile dilo tseo ga di a tlwaelega o ka kgona le go mmona a bua a le mongwe kgotsa a dira dilo a le mongwe tse sa tlwaelegang.

Go ya ka nna bana ba bannye ga ba tshwanela go tlhakanela dikobo, gape go na le diente tse di dirisiwang go thibela go ima ga bašwa mo ditliliniking. So nka rotloetsa bašwa ka bontsi ba basetsana gore baye go tlhaba diente tseo, gore ba itshireletse mo go imeng jaaka ba tsena sekolo, ka gonne fa ba sa dire jalo ba tlo go ima, mme ba ba feleleditse ba tlogela sekolo kana ba sa .

Seabe sa bona ba ka rotloetsana gore ba je dijo tse itekanetseng, ba ye kwa di-aerobics-eng gore ba kgone gore ba mmele wa bone, ke ka mo re ka rotloetsanang gore e jaaka re le ba losika re thusane kana re bontshane gore tlhokomelo ya boitekanelo e botlhokwa bo bo kana kang mo matshelong a rona.

Ee, nkile ka bona motho yo o nang le bogole a sa tshwarwa sentle, seo se kile sa dira pelo ya ka e nne botlhoko ke nagana le go bitsa mapodisa ka gonne motho o ga itekanela mme ga a itse se se botlhokwa le se seng botlhokwa. go le gantsi tshwanetse batho ba jalo tshwanetse ba tlhokomelwe ka tsela tse di nepagetseng, so jaanong, fa ba sa tlhokomelwe sentle pelo ya ka e nna botlhoko go le thata.

Go le gantsi o ka thulana le bone ba na le bolwetse ba tlhaloganyo ba etsang gore ba sa itekanela jwa tlhaloganyo, mme ba bangwe o ka ba fitlhelela ba le digwele mme ba bangwe o ka ba fitlhelela gore mme fa na imme ka ene, o ne a nwa bojalwa a dira gore a sa tlhole a sa itekanela ko tlhaloganyong.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo, di e bakwa ke gore ga batho ba ga ba ba tlhokomele, mme ga ba na taba le bona gore ba ka bona gore ba ba direlele ditleliniki tse kgolo mme di be gaufi le bona. Fa tliliniki e le kgakala baagi ba amega thata ka gonne go tsaya lobaka lo lotelele gore ba lo batla thuso, mme ba bang gona ga ba fitlhelele fao and-e e dira gore ba ka bontsi jwa bona ba tlhokafale kana ba swe.

Malwetsi a amang banna o ka thola depression-e, kankere ya banna, high blood-e serame sa masapo ba re ke arthritis-e.

Go na le HIV and AIDS, batho ba ka tsaya PrEP gore ba itshireletse mo go yona kana ba dirise condom-o gore ba itshireletse mo go yone, gore ba seke ba kula and-e ba kalafege.

Go le gantsi o tshwanetse go tlogela go tsamaya dingaka kana ditleliniki tse o di bonang fa mo street-eng, di beilwe ka di-board-o tsa teng, tse e leng gore a di a loka mme o ka tsiediwa ko go tsona. Batho go le gantsi ba tshwanela gore ba dirise ditleliniki tse di tlwaelegileng mme tse ba di agetsweng ke mmuso kana tse di private doctor, tse e le gore di dirisiwa ka di medical-e kana ka madi.

Kwa tleliniking sa ntlha ba fa ngwana Calamine e le gore e tla dira gore a be dry-e mo skin-ing, ko letlalong mme ngwana tshwanetse a sa ya kwa ntle go bona letsatsi gore a kgone go alafega sentle ka boitekanelo, ke dilo tse o di tholang kwa tleliniking ba go bolelela gore o di dire gore ngwana a kgone go thola kalafo.